Ukunciphiswa kwamaloli emgwacweni kungaba umthelela embonini, ukubili okuhle .

Uhlelo lwezokuthutha, ngicabanga ukuthi kungasetshenziswa indlela elula yezindiza noma yesitimela.

Kade ngacala ukuhamba ngebhasi futhi kwaba lula ukuhamba kwami ngebhasi. Kwashintsha nesikhathi.

Kimina zilula, zifinyelele kalula ezamabhasi nezesitimela, kepha kubantu abadala kumele babenzele amabhasi anezitebhisi ezifika phansi.

Ngibone kwabalula uze ngishayele emsebenzini ucingo, u-phone, I tried to phone emsebenzini ukuthi ngizoba late.

Ukucela kahle ucathanise nesivinini ukhumbulele amakhasimende.

Ngakukala ngokuthi kumele abagibeli bonke bahlale phansi and bangadli, ahlanzeke kusukela ku-one kufika ku-ten.

Umbono wami uthi uvame kokuhamba kwamabhasi akungenelisi, silinda isikhathi eside emigwacweni.

Ezokuthutha zesonto nezinye zezinkonzo zokuthutha abasekela amavolontiya, aziyigculisi kubantu abadala.

Akuvamisanga, qha.

Lalela, mchazele ngemali yomthwalo, akunankinga.

Izinsizakalo amabhasi ezithembekile engizaziyo ukuthenga ithikithi lenyanga engafunda kuso.

Inzizo zokuhambisana namasonto ukuthi abadala imali yempesheni babacabangele nokuthutha kuyo.

Ngingapakisha kahle umthwalo, ngilinganise, ngifake namaglavu ezandleni zami, ngifake umthwalo osindayo ngaphansi.

Ukunciphiswa kwezindleko nokunciphiswa komphakathi wezemali, kungaba nenzuzo.

Ekwenzeni ngcono elingabanjwa umphakathi, ukwenza ngcono ukuthutha kwabantu abadala. Ukuphuma ingcinazi, kungene umuzi ngomuzi.

Kulula ukuhamba ngezinsiza zokuhamba ngesihlalo samasondo, i-wheelchair.

Ukubambisana engingakwenza ukuthi sisebenzise, uma nginemoto, sisebenzise imoto inye, sikwazi ukufika sonke endaweni.

Ama-shuttles, ngowami umbono kungacunywaniswa izimoto kuze zibe zimbili ukusiza abantu abadala.

Ngingawuhambisa ngokuthi imithwalo ejwayelekile, emikhulu ngingayihlukanisa ibe yizingcezungcezu.

Kungaya ngokuthi intengo iyahlukana kanye nesisindo somoya.

Yebo, ngingakwazi ukwabelana nezindaba zobufakazi abantu abadala, ngingakwazi, ngisebenzisane nabo nezinto zokuthutha .

Zihlangabezana kanjani nezidingo zomzimba nengcondo zabantu abadala? Ungazicathanisa nezokuthutha akusayi .

Ngingayeka ukusebenzisa itholi, ngithathe enye indlela. Ngingathatha omunye umzila wokuhamba ngenca yentengo.

Indima edlalwa i-shuttle ukusiza ekuhambiseni ukuthutha abantu abadala.

Ngizochaza ngesineke futhi ngiphendule ngomusa.